Karete eno ya ka ke e robile ka phoso, jwale ke tlo etsa jwang hoba ke a e hloka karete eo? Ke hloka karete e ntjha. Hobaneng ke tla tlameha ho patala for karete? Empa ke bank-a le lona? Ke hanana le lona ha ke no kgona hore ke e patale tjhelete eo hoba ke tlo e sebedisa ho etsa a mang a mabaka e ke hlokang ho wa etsa.

Ee, ke ya e dumela loan ena e dikete tse mashome a mahlano. Hoba e tlabe e nkwalletse dikoloto tsa ka kaofela. Ene ke tla kgona hore ke kgutlelwe ke dikete tse supileng. Ke bona e le ntho e ka nthusang haholo fela. Hoba kete tseo tse supileng. Ke tla kgona hore ke phethe mabaka a mang e ke hlokang ho a phetha.

Ke batla ho etela ho la Dubai. Ha ke tsebe hore na tlamehile, ke etse jwang. Ke le founetse mona bank-eng. Ke batla dintlha tsa hore ke tlo etsa jwang, hoba ke tshwere dikete tse supileng. Ene ha ke tsebe hore na ha e ke e fetola tjhelete ena, e ba ya ka moo ya tjhelete ya Dubai e tloba bokae. Ke kopa tlhakisetso.

Ee, ke a e bona phapang ya ditefiso tsa selemo le selemo le tsa kgwedi le kgwedi. Tsa kgwedi le kgwedi di etsahala kgwedi e nngwe le e nngwe. Kgwedi e nngwe le e nngwe, ba hula. Tsa selemo di etsahala ha nngwe ka selemong. Ba hula ha selemo se fela. Ya kgwedi le kgwedi, ke tjhelete e nyane mare e ya selemo ya eketseha e ba e kgolo. Phapang e teng.

Ke batla ho etela ho la England. Ke utlwetse ho bua ka mekgwa ya ho tsamaya ka tjhelete e bobebe, e bolokehileng ho fapana le ho tsamaya ka tjhelete ya pampiri kapa ya tshepe. Ke founile mona mo tjhentjhwang tjhelete. Ke batla tlhakisetso.

Theola moya hore re kgone ho bona nang re o thusa jwang. Tjhelete ena e ka account-ong ya hao. Ke e setseng e tshwereng account ya hao. O ka ke be wa kgona hore o e sebedise. Hoba e tshwere account-o ya hao. Haebe o batla ho e ntsha account-o ya hao e tlo kwaleha.

Dintlha tsa ka tsa tlhahlobo ya mokitlane. Ke bona di le hantle hoba ntho tsa ka di tsamaya hantle ka mokgo ke hlaloseditsweng ka teng. Ha ke na bothata ka tsa ka tsa mokitlane.

Lefapha ke lona le tla tlameha ho thusa bahiri le basebetsi ka tsa bona tsa UIF.

Ee, dumela ke founile ka baka la hore ne ke rekile moya ka mohala wa ka. Empa moya ha wa kena ne ke batla ho tseba. Ekaba ho etsahala eng, ekaba ke fositse dinomoro kapo ho etsahetse eng?

Ee, ke na le mokgotsi e ke mo tsebang o kileng a ba lehlatsipa la boshodu ba ho bank-a internet-eng. Tsatsing leno o na deposit-a tjhelete bank-eng ya hae internet-eng e leng ka five hundred. E la re ha qeta ho e deposit-a a kekebe, a thola molaetsa. Nako ya feta a ema hanyane, a nahana hore kamora sebakanyana e tla be e se e hlahile account-ong ya hae. Ka madimabe, ha ya tloha e hlahile.

Nna le bank-a ya ka, re kene tumellanong ya hore ke tlo siya two hundred ka kgwedi. E dule e sebetsa ka nako tsohle. Ee, ke a kgona hore ke e etse kgwedi le kgwedi hoba ke motho a sebetsang.